Strike-e sa di bese se ile sa nkama ha bohloko maikutlong. Ha ke fumana hore ke se ke rekile tekete ya kgwedi kaofela ha morusu ona wa setereke o qala. Mme seo se ile sa etsa hore ke qale fatshe ho lo batlana le tjhelete e ngwe. Hore ke tle ke kgone ho fumana ticket ya ho reka tikete ya tekesi, hore ke kgone ho finyella mosebetsing.

Di mpe tsa e-hailing ke hore ha motho enwa a tla o mo book-ileng ho tlo tsamaisa ho isa sebakeng se itseng. A a kanna ao e etsetsa moferefere hobane le batho ba ditekesi ha ba mo tsebe. Empa dintle tsa teng ke hore bona ha ba book-a ba fihla ka potlako e kgolo.

Nna le metswalle ya ka re leetong le yang mane Kapa retswa rele Gauteng. Mme re iphumane re nkile mmila e seng ona ho ya Kapa. Re hloka thuso ha le ka re thusa feela ka hore re kgutlele mmileng o tlo re lebisa moo re yang teng.

Nna ke nahana hore batho bana ba Uber kapa Bolt ha ba bitsitswe di bakeng tse itseng ho ya lata batho ba tsamaye ka bobedi. Motho ase tsamae a le mong ka koloing. Hoba jwale batho ba nka menyetla. Hoba ba tseba hore motho enwa e ke tlong ho mo bitsa wa Bolt kapa Uber o tlo tla a tsamaya a le mong.

Nna koloi e ke tlo e reka ke Ford Ranger mme yona e tlo mpatla fela dikete tse mashome a robong. Mo ke lo reka teng, ke lo reka ha Ford. Ke ikutlwa ke thabile haholo. Hobaneng e sele nako e telele ke sebedisa tekesi. Mme ha o sebedisa tekesi, o nka nako ho fihla moo o batlang ho finyella teng.

Nna nka etsa hore ka matsatsi a mang ha ngwe kapa ha bedi selemong. Re be le mo re nkang batho bana ba sa kgoneng ho finyella ho ya bona history ya rona mona Afrika Borwa. Re ba nke mahala ntle le ditefello tsa letho.

Seo ke se hlokometseng ka batho ba nkang maeto a malelele ka bese, ke hore ba hloka hoba le metsi a lekaneng le dijo. Mme ba hloka ho ba le dieta tse futhumetseng tse mabotjho botjho le diaparo tse futhumetseng. Ba apare ba futhumale.

Ntho eo o nka e etsang ha ke fihla ditekesing ke fumana hore bakganni ba di tekesi ba entse seteraeke mme haba batle batho ba di bese ba re palamisa. Ntho e eo nka e etsang ke ho nka mohala wa ka ke letsetsa ramosebetsi waka. Ke mo bolella ka boemo bo nhlahetseng. Mme seo setlo nkutlwisa ha bohloko haholo.

Le le bakganni ba ditekesi ba bo ntate lea ba hloka batho ba bo, mme ba tlo kganna di tekesi ka hare ho industry-e ena ya lona. Hoba ba ka tlisa phetoho e kgolo maphelong a lona le maphelong a bapalami ba lona.

Nna ke bona bo ramakoloi ba nkang baeti ho ya le ho kgutla mosebetsing, ba sa nkelle hlohong ditletlebo tsa ba palami ba bona.

Ka pono ya ka nna dipalangwang tsa keisheneng, ha di kgone ho palamisa batho bohle hobane dikoloi di a shota. Hape tse ding ha di maemong a matle, di tlameha hore di ne di tswe tseleng. Di behwe ka thoko.

Di nako tsa di bese tsa hao tsa ho ya Mpumalanga di eme tjena. Bese ya pele e tlo tsamaya ka hora ya boraro ha e fitile ka metsotso e mashome a mane. Mme bese ya bobedi e tlo tsamaya ka hora ya bohlano ha e fitile ka metsotso e leshome. Mme bese ya boraro e tlo tsamaya ka hora ya bosupa ha e fitile ka metsotso e mashome a mahlano.

Leeto leo kileng ka lenka le le telele, ke ne ke ya Kapa Botjha bela. Ke tsamaya le motho waka re tloha re le Gauteng. Ho no hole monate haholo mme tseleng mona re ne re ja nama, re ja le di tholwana le di nwamaphodi. Re fihlile ka letsatsi le latelang mme re ne re kgathetse haholo. E ne e le hoseng ha re fihla.

Ha ke ne ke qala ho nka leeto ka sefofane ke ne ke ya mose ho mawatle, Hawaii kwana. Hone hole monate haholo ke santsane ke ilo bona metsi a bolou a Hawaii kwana. Ke tlohile mona e le sehla sa mariha, mme ha ke fihla Hawaii kwana e ne ele lehlabula. Ho futhumetse ha monate.